Njengomlimi, angeke kungiphathe kahle ukusebenzisa amakhemikhali abulala izinambuzane ngoba nazo zidalwe nguNkulunkulu kodwa kuyadingeka ukuthi zisuke noma, ngoba zizocekelela phansi ipulazi lethu. Ngalokho-ke, ngizosebenzisa ikhemikhali noma indlela eyendalo ukuze lezi zinambuzane zihambe epulazini lethu.

Angicabangi ukuthi baphatheka kahle neze ngoba angicabangi ukuthi ukhona umuntu ongathokozela ukushiya ekhaya lakhe lingena muntu ozolibheka, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi kulunge lapho ukuze la bantu bakwazi ukubuyela ekhaya labo, baphile ngendlela abajwayele ukuphila ngayo.

Usebenzisa amakhemikhali kuhle uma ngabe uzama ukusindisa ukudla kodwa amanye amakhemikhali anamagciwane angabulala okuphilisayo kuloko kudla futhi abulale naye umuntu okudlayo loko kudla lokho.

Loku kele kwasebenza kakhulu ngoba azange adinga ukusebenzisa imali ukuqasha ogandaganda futhi konke wazenzela, akukho ukudla okumoshekile, konke ukuthole kusesimeni esikahle.

Kuqala, kuyofanele ukuthi ngiqashe abantu abazongisiza ngoba umsebenzi uyoba mningi kakhulu. Kwesibili, kuzofanele ngithole isikali, la ngizobeka khona konke ukudla engikuvunulile lapho ukuze ngazi ukuthi ngithole ukudla okungakanani futhi ngisebenze kanjani.

Kudingeka ukuthi kube namabhodi khona lapho abhalayo futhi akhumbuza abasebenzi ubungozi zokungafaki i-PPE. Enye into engasiza ukuthi kube khona ama-safety officer, azobakhumbuza njalo ukubaluleka kokusebenzisa i-PPE futhi ababonise okungenzeka uma bangayisebenzisi.

Ayikho into engenzeki uma unecebo elizokusebenzela. Awudingi izimbewu, udinga ukudla eseku-decompose-a, ukutshale lapho ukuze kukwenzele okunye ukudla. Ungatshala lapho izimbewu zokunye ukudla obunakho noma amakero wokunye ukudla, loko kuzokusiza ukuthi kuvele iy'tshalo lezo, ukwazi ukukusebenzisa loyo mhlaba loyo ngendlela ekahle.

Angayenza ukuthi la izinkukhu zi-defecate-a khona, kube i-compost ngoba loko kuzo-fertilise-a umhlabathi, kuyosiza kakhulu ukuthi iy'tshalo zimile.

Cardbox-i liyindlela engabizi kakhulu lokupakisha ukudla engasetshenziswa. Iplastiki ingasetshenziswa iphinde isetshenziswe futhi ukuze kungangcoliswa umhlaba esiphila kuwo.

Sanibonani, igama lami uMbalenhle Mabena, nginepulazi elincane futhi ngiyalima kulo. Ngiyehlelwe yinto embi kakhulu engeke ngize ngingene kakhulu kuyo kodwa engingakuchaza ukuthi izinto azihambi kahle epulazini, ngigcine ngizithola ngiboleka imali esengihluleka ukuyikhokhela ebantwini. Ngalokho-ke ngiyacela kakhulu kini FNB ukuthi ningiboleke imali, ngikwazi ukukhokhela lomuntu lona ngiphinde ngivuse ipulazi lami, ngizokwazi ukunikhokhela uma ipulazi lingalunga ngoba loku kuzongenzela imali.

Ihlobo lwe-PPE olungagqokwa, kokuqala yimaski ezovikela la makhemikhali ukuthi angangeni emzimbeni noma singawaphefumuli. Olwesibili, amaglavi ukuthi noma umuntu enesilonda esandleni, lawa makhemikhali angangeni egazini lakhe. Olwesithathu, ama-overall-i avala wonke umzimba ukuze umuntu avikeleke kuwo la makhemikhali noma esikekile emzimbeni.

Ngingaphatheka kabi kakhulu, ikakhulukazi ngoba lesi silwane siyingxenye yomndeni wethu, ukulahlekelwa yinto noma umuntu omthandayo akusiyo into elula neze. Uma ngabe kufanele ukuthi senze imali, ngingagcina sengidayisa lobisi ukuze ngikwazi ukukhokhela udokotela, ngidayise ubisi lwayo, ngenze nje noma yini ukuthi ngikwazi ukuzama okungenani ukusindisa impilo yayo.

Kwesinye isikhathi akusi mayelana nenkomo oyithathile ukuthi ingakanani, imayelana ne-breed oyithathayo. Kungenzeka ukuthi uthathe inkomo engenawo umzimba sdalo kodwa ngoba beyidla kakhulu, yagcina isiba sdudla, lokho azange kube khona kuma-genetics wayo. Ngalokho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi abheke ama-breed specifically ekuwukuthi genetically makhulu vele, okonakele mhlawumbe nawukuthi umama wazo ube ngedli kahle ngenkathi eyithwele.

Ukuthi kuthelwe amakhemikhali abulala lezi zinambuzana ey'tshalweni, loku kungasiza kakhulu.

Lawa makhemikhali angasetshenziswa makukhona isidingo kuphela, angasetshenziswa noma singekho isidingo.

Abanye abalimi bangathola ukuthi loyo mhlabathi loyo awulungelanga ukutshala, mhlawumbe ugcwele amatshe kakhulu noma akusiyo nje inhlabathi elungele ukutshala. Okunye okungenzeka, imvula ingana, loku kuba buyisela emuva abasebenzayo lapho ngakho-ke abatshali bayalulekwa ukuthi babuke isimo sezulu, bahlale bazi ukuthi basebenza esimeni sezulu esinjani. Futhi nokuthi baqinisekise ukuthi inhlabathi abakha kuyo, efanele ukuthi yakhe okwangempela enhlabathini othile.

Kulinywa kakhulu, bangakuphi umhlabathi ithuba lokuthi uphinde ulunge nawo, ulungele ukulima futhi nokutshala futhi. Kungalimaza kakhulu indalo ngoba uma inhlabathi isebenza kakhulu ngaphandle kokuphumula, loku kulimaza umhlaba.

Impilo yenhlabathi inomthelela omkhulu kakhulu ey'tshalweni ngoba uma inhlabathi inothile futhi ingahlukunyezwa, ukuthi kutshalwa njalo ayiphiwa isikhathi sokuphumula, leyo nhlabathi angeke ivune iy'tshalo ezinhle noma eziphilile, iyovuna iy'tshalo ey'ngajabulisi.

Iwusizo kakhulu ngoba abantu bayakwazi ukuthi baphinde basebenzise leyo packaging leyo noma loku okusetshenzisiwe ukupakisha, kungabi yinto ezovele ilahlwe nje, ezoluku iphinde ingcolise umhlaba wethu.

Uma lo angatshala izinto ezifana nemifino engadini yakhe, loku kungamsiza kakhulu ukuthi iy'ngane zakhe singagcine zilale zingadlile. Okunye futhi okungasiza ukuthi athathe noma amakero wokunye ukudla, atshale kona uma engenayo imali yembewu, angathatha mhlawumbe amakero wamazambane awatshale, kuzovela wona amazambane noma okungaphakathi kwetamati atshale kona, kungamsiza kakhulu.

Setshenziswa kakhulu amakhemikhali abulala izinambuzane, loku kungamosha unhlabathi futhi kuphinde kumoshe nomoya abahlali abawuphefumulayo. Ngakho-ke, umbono wami uthi kudingeka ukuthi kutholakale esinye isixazululo okuesemvelo, ekuyisona esizobulala lezi zinambuzane ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali kakhulu.

Abantu kufanele ukuthi bazi ukubaluleka kwe-PPE ngoba uma bengayisebenzisi bangazithola basegcupheni. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bakhuthazwe ngazo zonke izindlela njengasemabonakude, baboniswe futhi nasereyidweni kube yinto ekukhulunywa ngayo.

Angazi dizayina ngokusebenzisa izinto ezingeke zize zimoshe umhlaba wethu futhi nangendlela yokuthi zingaphinde zisetshenziswe futhi, kungabi into ongayisebenzisa kanye uphinde uyilahle.